Ntho ya pele e tlo tlamehile re etse ke hore, re bone hore re fumana di-visa tsena tsa ho ya America jwang. Hobane tlamehile re kenye dikopo mono, re kgone ho fumana visa tsena. Mme re bolokela tjhelete e lekaneng. Re hle re ihlophisetse hore ha re fihla America kwana. Ke bodulo bo feng bo re tlo dulang ho bona mme ditjeho tsa teng, dijo tsohle tse re lo di ja mono di tlo re bokae ha re fihla moo America moo. Mme le tsohle tse re batlang ho di etsa. Haeba ho na le mabaka tseo re batlang ho di etela, re tsebe hore ho ya sebakeng seo e tlo re ja bokae re kgone ho ya moo.

Difofane ke tsona tse bolokehileng haholo. Hobaneng ha re ka thola ra sheba dikotsi tsa difofane ha se hangata di hlayang, mme empa mmileng ya rona dikotsi re di fumana hangata. So, ho tsamaya ka sefofane ke bona ho bolokehile haholo. Mme o kgona le ho baballa nako ya mo o yang teng. Haebaneng ho tsamaya ka bese ho tloha polekeng e itseng ho ya itseng e le hora tse tsheletseng. Ha o nka sefofane, ekaba hora e nngwe feela hore o fitlhe mono. Hobane sefofane se tatile haholo, mme ke tsona ntho ya sejwalejwale. E ne e tsamaya ha e tsamaye fatshe mona, moo e ka iphumanang e leng kotsing tse ngata ka nako tsohle.

Ho ne ho le monate empa hape ne ke tshohile hobane ne ke qala ho palama sefofane. Ke qala ho ipona ke matha hodimo marung kwana. Empa ho ne ho le monate. Hobane kannete sefofane ha o palame ka ho sona. Ha o utlwile le modumo ofe kapa ofe. Ho monate se tsamaya se kgutsitse empa se tatile hobane nako e la fihla mo ne re ya ka yona e la kaba nako e nyane. Ne ke sa lebelle hore o ka fihla ka potlako e kaalo. Sona, ho no ho le monate le ha mpa ne ke tshohile. Hobane ne ke qala ho ipona ke le hodimo marung kwana.

Dibese di sa hlokeha hobaneng ha re kantle ho sheba taba ya dibese ntse le e nngwe ya ditsela tse batho ba kgonang ho iphedisa ka tsona. Mme e kgona ho kenyetsa batho ba bang tjhelete ka lapeng. Ke mosebetsi ho batho ba bang, ho kganna dibese. Mme re ke ke be ra palama difofane re le kaofela, ho na le ba hlokang ho tsamaya fatshe mona. Hobane a mang a maeto ha se maeto a hole hakaalo, a hlokang re tsamaye ka difofane. Hobane difofane le ha re na le tsona, ho na le dipoleke tse leng hore keng ha di kgone ho fihla ho tsona. Jwanong ntse re hloka ho ba le dibese ka matsatsi yohle. Hobane dibese tsena mane mo difofane di sa kgoneng ho fihla teng, re sebedisa dibese hore re fihle ho tsona. Mme ka hara ditoropo teng ke mane moo re tla kgonang ho sebedisa ditekesi tse nyane le dikoloi tsena tse nyane tse re di bitsang di-Uber matsatsing a jwale.

Tekete ka nngwe e ja diranta tse makgolo a mahlano. Mme dinako tse re nang le tsona di tharo. Ya pele, ke ena, bese e tla tloha monana ka hora ya botshelela hoseng. Ya bobedi, bese e tla tloha mona ka hora ya boraro motshehare. Mme ya ho qetela e leng ya boraro bese e tla tloha monana ka hora ya borobong bosiu kwana. Jwanong ke tsona dinako tse re nang le tsona tseno tse tharo. Ha ke tsebe wena o ka thabela ho tsamaya ka efeng, empa nako tsena ntse le di tharo jwalo tikete e ntse e le diranta tse makgolo a mahlano ho tsona di le tharo.

Dumela ntate, ee dumela motsamaisi. Motsamaisi ha ka thaba hohang. Hobaneng ha ke fihla ke tlo reka tikete tsatsing lena, ke utlwa ke jwetswa hore tekete e se nyoloile e se le mashome a . Empa ke dula ke reka tekete ka mashome a supileng beke le beke hona mona and-e ha hona moo le kile la hlalosa hore tekete e tle nyoloha hore re tsebe ho ihlophisetsa ho nyoloha hona ha tekete. Ke bona nthwena e se ntho e lokileng, empa ha ya re tshwara le hantle, re le bapalami ba lona. Ne ke kopa le lokise ntho tsa lona hantle ka nako le etse dintho ka nepo. Ha jwale tjenana ha kena bokgoni ba ho ka reka tekete ka mashome a robong. Ke tlwaetse ho reka tekete ka mashome a supileng, and-e ke yona tjhelete e ke nang le yona enana. Hobane ha la ka ba la latela metjha e nepahetseng. Ne ke kopa o nthuse mona ntate.

Dumela, dumela, monghadi ne ke tlile ho tlo tlo kenya tletlebo mona. Hobane nkgono wa ka o tlile a tlo reka tekete mona. Mme o rekiseditswe tekete ka theko eo e tlwaelehileng. Ha a fuwa theolelo ena e fuwang maqheku. Mme jwanong ne ke batla ho utlwa hore ke ha e le jwang ha e tlamehile ho etsahale tjenana. Hobane ke tseba maqheku a na le theolelo ya bona e ba e fuwang. Ha ba tlameha ho reka tekete. Mme jwanong nkgono wa ka yena ha ka ba a fuwa theolelo eo ya maqheku. O rekiseditswe tekete ka yona theko e tlwaelehileng. Jwanong ne ke tlo kenya tletlebo monana ke kopa ntho eno e lokiswe. Nkgono wa ka tjhelete e tlamehile e kgutlele ho yena, e kgutlele ho yena, a kgone ho reka tekete ka tjhelete eo, a tlameha ho reka ka yona ya theolelo ya maqheku.